Metshameko e thusa bašwa ka go nna le bokgoni jo botlhokwa jwa botshelo jaaka tirisanommogo le tirisanommogo, maitseo le maikarabelo, go itshokela le go laola maikutlo, boeteledipele le ditlhaeletsano, tharabololo ya mathata le go tsaya ditshwetso, go palelwa mo metshamekong, go ruta go itshoka, go seleka le go laola maikutlo. Bokgoni le dithuto tseno bo ka dirisiwa mo dithutong mo tirong le dikamanong tsa motho ka namana mme tsa ba le sologela molemo botshelo jotlhe.

Ditiriso di monate tsa lelapa, dithutiso tsa go tlolola mmele, metshameko, mabelo a diphologolo lelapa. dikgoreletsi, moletlo wa go bina, metshameko ya ka fa teng. latela moeteledipele, metshameko wa tseno di dira gore le nneele kamano le feto-fetoge le maemo le go ijesa monate.

Setlhopha sa cricket-e sa Aforika Borwa se na o fitlheletse katlego mo dikgaisanong tsa boditšhaba. O ne a lebana le dikgwetlho tse di jaaka go sa tlhomama ga metshameko le go mo sejaneng sa lefatshe. O tlhagisitse batshamiki ba ba na leng bokgoni mme a nna le seabe mo kgolong ya cricket-e.

Dikai tsa ba diatlelete ba ba ithutileng mo diphosong mme ba atlega di akaretsa Michael Jordan o fentse di le nine thousand , Tom Brady go boela gape mo boalong e kgolo. Serena Williams o fetotse go robega marapo go nna . Mohamed o fentse dipoelo morago go nna mogaka wa mabole. Baatlelete bano ba ne ba fetola go palelwa go nna ka go gola le go atlega.

Dikolo di ka leka-lekanya thuto le metshameko ka go dira gore taolo ya nako e tle pele. Go e kopanya go itshidila mmele mo kharikhulamong, go neelana ka mananeo a a farologaneng a metshameko, go tlhoma mogopolo mo go nneng le seabe mo boitekanelong. Tekatekano eno e rotloetsa kgolo ya baithuti ka karetso le go tokafatsa tiragatso ya thuto.

Dikolo di ka lekalekanya thuto le metshameko ka go dira gore taolo ya nako e tle pele, go kopanya go itshidila mmele mo dithutong, go tlamela ka ditlhopho tse di farologaneng tsa metshameko, go tsepamisa megopolo mo go tseyeng karolo le boitekanelo.

Ditiragalo tsa metshameko ya boditšhaba-tšhaba mo Aforika Borwa di rotloetsa bašwa ka go bontsha dikao, go tlamela ka ditshono, go rotloetsa kutlwano. Seno se rotloetsa bašwa go nna le seabe mo metshamekong, go aga le go nna le bokgoni jwa botshelo.

Ditiragalo tsa metshameko ya boditšhaba-tšhaba di rotloetsa bašwa ka go bontsha dikao le go tlamela ka ditshono. Go rotloetsa kutlwano le go rotloetsa go tsaya karolo mo motshamekong.

Mananeo a metshameko ya bašwa a ka thibela bokebekwa ka go tlamela ka ditirelwana tse di rulagantsweng, go neelana ka karolo, go aga tsa botshelo, go godisa setšhaba le go nna karolo ya setšhaba. Seno se rotloetsa tlhatlhobolo e e siameng le go fokotsa kgonagalo ya bosenyi.

Metshameko ya setso e somarela le go rotloetsana kutlwano ka go fetisa mekgwa ya setso godisa baagi, go rotloetsa boitshupo jwa setso. Di thusa dikokomana tse di tlang go rolagana le medi ya tsone le go lebogela setso sa tsone. Dikai tsa metshameko ya setso ya Aforika Borwa di akaretsa morabaraba, diketo .

Go netefatsa gore bašwa go tswa mo maemong a a farologaneng ba kgona go fitlhelela le go itumelela metshameko. Mananeo a go tlamela ka ditshono tse di akaretseng botlhe. pharologano le tekatekano, go dirisisana le baagi ba selegae, e tlamela ka tlamelo tse di kgonang go fitlhelela. Seno se dira gore go nne le tikologo e e amogelang botlhe.

Go leka-lekanya kgaisano le monate mo metshamekong ya bana, tsepamiso mogopolo mo le go nna le seabe. Gatelela go itumelela go nna le go fenya, naya pegelo e e siameng. Mokgwa ono o dira gore motho a itshidile mmele, a itshepe ebile a rate metshameko botshelo jotlhe jwa gage.